Didiriswa tsa se eleketeroniki di fetotse tsela e metshameko e tshamekiwang ka yone ka go e dira e e leng ya sejwalejwale e e kgatlhang le e e dirang gore batshameki ba kgone go tshameka ba le mo lefelong le le farologaneng. Go feta moo di nolofatsa tshireletso ya melao ya metshameko, di oketsa lebelo la metshameko le go dira gore batshameki ba kgone go tshameka ka botswerere jo bogolo ka ntlha ya thuto le kwetliso e e siameng.

Ke rata go bala mo lefelong le le khutshwane jaaka tshingwana kgotsa mo morithing ka gonne go mphepa maikutlo, go nktutsa gape go nthusa go sekaseka mafoko sentle ke se mo tikologong e e nang le kagiso. Wena o rata tiro e fe ya kwa ntle?

Go akaretsa metshameko e e farologaneng mo di kharikhulamong tsa sekolo go thusa mo tlhabololong ya talente ya bašwa ka go ba lemosa ka bokgoni jwa bone go ba ruta botswerere jwa se-professional le go ba rotloetsa go itshidila mmele. Se gape se ba naya ditšhono tsa go emela sekolo, porofense kgotsa naga. Go tsenya leina la bone mo diphitlhelelong le go ba bulela dikgoro tsa dithuto tsa maemo a kwa godimo le ditlhopha tsa se-professional-e.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa metshameko wa mo inthaneteng nka bopa motshameko o o rutang botshelo jwa nnete, go rulaganya madi, go tsaya ditshwetso tse di maleba le go lwela ditiro tsa gago. Ke dumela gore selo se se tlhokang go fetoga ke gore metshameko e le mentsi ya mo inthaneteng ga e tlhole e gatelela boitshwaro jo bontle le thuto. Go tlhokega metshameko e kgatlhang mme e rutang sengwe se senang le mosola mo matshelong a bašwa.

Metshameko e o ka e fitlhelang kwa dikolong tsa magaeng e akaretsa metshameko jaaka kgwele ya dinao, kgwele ya diatla, tseo di sa tlhokeng di diriswa tse dintsi. Kwa dikolong tsa toropo go ka fitlhelelwa metshameko e e oketsegileng jaaka tennis, basketball le metshameko ya inthaneteng ka gonne ba na le di diriswa tse di siameng le mafelo a a rulagantsweng sentle.

Fa o rata metshameko e e na leng kagisano tse di tseneletseng. O ka leka Capture The Flag ya mo inthaneteng kgotsa mo matshelong a nnete kgotsa fa o rata metshameko ya dijithale. Fa e le ya mo lefatsheng netball ya lebelo, tag rugby kgotsa ultimate ke metshameko e e itumedisang e na le tirisanommogo le tlhotlheletso ya bogaisani jo bogolo. Ke e feng e o ka ratang go e leka pele?

Metshameko ya sešweng e thusa bana go nna ba le itekanetse mo mmeleng ka go ba itshidila mmele, e ba ruta go dira mmogo, e ba ruta taolo ya maikutlo le go tlhoma botsala. E kopanya boitlosobodutu le thuto, e tokafatsa botsogo jwa mmele le boitshwaro jwa bo morwabone.

Nna le ditsala tsa me re rata go tshameka metshameko jaaka dikarata, trivia kgotsa video games tse di na leng kgaisano. Ke rata metshameko e utlwisang tlhalefo jaaka UNO, FIFA, kgotsa Among Us. Di dira gore re tshege, re gakologelane re le bagwera le go lwela phenyo ka tsela e e itumedisang. Wena o rata efe?

Motho yo a fenyang metshameko ya dikarata, diboto o nale bokgoni jwa go sekaseka maemo, go dirisa leano le go bala dikarata ka tsela e boammaaruri. O itse go kgetha dikarata tse di fenyang.